Hore ke fumane ditaba ka botlalo mona internet-eng, nka kgona ho patala makgolo a mabedi a diranta, kgwedi le kgwedi, mme e ka ntshuwa mona akhaonteng ya ka ya bank-a.

Ke bua maleme a tsheletseng la bosupa ha ke le tsebe hantle e leng Afrikaans, empa ke a utlwa ha motho a bua Afrikaans. Ke Mosotho ya hlahetseng Matatiele Kapa Botjhabela. Ke teng mo kileng ka ithuta teng Sesotho le se Xhosa, hobane batho ba teng ba bua Sesotho le se Xhosa. English yona e sale ke ntse ke e etsa sekolong mme Afrikaans ke ile ka dula Qwaqwa Foreisetata dilemo tse tsheletseng ke teng moo ke ileng ka ithuta Afrikaans teng. Sesotho se kgonne ho etsa hore ho be bobebe hore ke ithute Setswana le Sepedi ha ke fihla mona Gauteng. Se Xhosa sona se entse hore ho be bobebe hore ke ithute se Zulu.

Wi-Fi e thusitse nkgono le ntate moholo haholo hobane, ba boloka tjhelete ho na jwale. Ha ba sa reka airtime, ba kgona le ho shebella kereke mona internet-eng. E ba thusitse le ka hore ha ba sa ya le dishopong haholo. Ya ba thabisa o tla fumana ba shebelletse di-video mona motsheare ba dula ba qabohile.

E re kentse satellite dish mo hae atjhe ha ho monate ha o ntso, o kenya ntho, o ntso o e ntsha ka nnete. Empa ba ile ba re hlalosetsa hore TV box e theko e tlase ho sebetsa ebile e sebedisa matla a mahlale a seyalemoya a fokolang, a dumelang baphatlalatsi ho fana ka diteishene tse ngata. Rona mona satellite dish-ing re patetse dikete tse tharo le makgolo a mahlano kaofela. Empa re nahana ho e kenya hobane ha hona ka mokgwa o mong TV box eo hee.

Wi-Fi ya mahala ya setjhaba. Re batla fela Wi-Fi mo difounong kapo di-laptop-ong ebe re hokela fela password ebe re kgona ho sebedisa Internet-e ntle le ho reka airtime.

Molao wa Afrika Borwa o re batho ba ditaba ha ba tlameha ho fafatsa maka. Re na le molao o motjha o bitswang Popia o reng Molaudi wa Tlhahisoleseding a ka lefiswa dikotlo tsa tsamaiso tse fihlang ho di-million-e tse leshome bakeng sa tlolo ya molao.

Ditshitiso tseo re kopang le tsona ha re sebedisa metjha ya ditaba. Ke ntho tse kang maka a reng mopresidente kapa motho ya tummeng o sa iketse boya batho, kapa re bone dintho tse mpe tse re tshosang haholo jwalo ka motho ya bolawang ntse re mo shebile.

Nna motho eo ke mo latelang. Ke motho ya pelo e ntle, ya nang le hlompho ebile a rata batho empa o kgona hore a bue nnete. Ha ntho e le phoso, o ya o bontsha hore atjhe o nahana hore ha se mokgwa o dintho di tlamehileng hore di entswe ka teng.

Di-series tsona ke a di shebella haholo. Ke ke rate ho ipoeletsa ha ho na le motho eo ke batlang ae shebelle empa ke rata le ho bona tse ding hore bona ba re tshwaretse eng.

Hore ditshwantsho tsa rona di fihle mafatsheng a mang, re ka sebedisana mmoho le batho ba teng. Ra nka di bapadi tsa bona le tsa rona ba sebedisana mmoho. Hape ra lekola le tshebedisano mmoho le diforomo tse thehileng tsa ho phaella jwalo ka Netflix le Amazon.

Ke tla qala ka hore ke shebe hore sim card e ntse e sebetsa na, ha e sebetsa ke tla kgona ho kenya data ka hore ke tobetse dinomoro tseo ke di sebedisang ho kenya data. Mme ha ke qeta be ke, nka data ena eo ke rekileng ke tobetse dinomoro tseo ba mphileng tsona mona pampiring eo ke tswang ho e reka.

Atjhe malome o ya tseba hore ditaba di teng mo mohaleng? O ka nka mohala wa hao wa be o kena mona ho Google e be o ya e jwetsa hore o batla ditaba tsa kajeno tse etsahalang Afrika Borwa e tla o ntshetsa ditaba tsena kaofela ha tsona ntle le hore o reke koranta.

Motswalle, nna ke ile ka sebedisa di-Wi-Fi tse ding, empa Rain e tswa pele. Ha e mphe mathata a marang-rang hohang. E ya potlaka ho jarolla ditaba ebile o patala makgolo a tsheletseng le metso e mehlano fela a diranta. Kgwedi le kgwedi le ba lelapa la hao, ba kgona ho e sebedisa le tla boloka haholo wena le ba lelapa la hao.

Metswalle data ya tura ka nnete nna ebile ke kentse Wi-Fi mo ntlong. Ke sebedisa ya mosebetsing ha ke fihla mo mosebetsing. Data ke reka fela ha ke le mo tseleng. Le teng ha ke re ke e ngata haholo, ke reka letsatsi leo fela. E bang ho na le ntho e potlakileng eo ke tlamehileng hore ke e tse.

Baahisane ke nahana hore re qale mokgatlo wa rona mona motseng mo founong WhatsApp kapo Facebook moo re tla tsebang ho etsahalang mo motseng. Ntho tse kareng ho na le motho ya rekisang re mo tshehetse kapo. Hona le mathata a potlakileng a hlokang thuso ya motso. Jwalo jwale ebe ntho e kang ya ditaba tsa motso ona wa rona.